Nna nka lokisetsa nkgono wa ka kapa ntatemoholo wa ka ka hore ke mo etsetse toilet-e ka tlung. Hobane di-toilet tsa bo mang mahaeng di ka ntle ene jwale batho ba baholo ba na le bothata ba hore ba tsamaye ho ya toilet-eng. A qetelletse a itshentse.

Mabaka a bona e ka nna ba horeng ha ho na motho a ba felehetsang ho ya sepetlele kapo ha ba na yona tjhelete ya hore ba ka fihla sepetleleng moo. Ho na le dipetlele tse ding bo mahaeng di batla tjhelete o ka thola hore ha ba na yona tjhelete eo e batluwang moo.

Batho ba batjha ba ka etsetsa hore ba ska hatellwa dipetleleng le ditleniking ka hore motho wa mo jwetsa haebe ntho e nngwe ha o e batle. Ha ho na motho a ka beng a o fostella hore o etse ntho e leng horeng ha o batle ho e etsa kapa o nke ntho eleng horeng ha o batla ho e nka. O na le tokelo ya ho hana ha o fiwa yona ntho eleng horeng ha o e hloke, kapa ha se yona o e tletseng moo clinic-ing.

Batjha e tla dula e le batjha, empa feela ke bona horeng batswadi ke bona ba tlametse ho bua le bana ba bona. Ba rute bana horeng ho etsahalang ha o etsahala tjena ha o robalana, o tla ima. Ha o sa sebedise protection, o tla ima ha o bo ha o sa prevent-e wa ima. Nthonyana tse kareng tseo. Batswadi ke bona ba tlametseng ho ruta bana ba bona ba ska emela hore e be sekolo se rutang bana kapa bana ba thole information-e plek-eng tse ding. Hobane ka tsela eo wena o le motswadi, ke wena o kgonang ho monitor-a ngwana hao.

Nna ke tseba bolwetsi ba HIV. HIV o e thola ka thobalano ha o sa sebedisa protection-e le motho o na leng yona.

Nna ke bona batho ba mahaeng ba sa di sebedise thero ya malapa. Ha ba di sebedisi clinic-ing. Nna ne ke e sebedisa peleng empa feela hona tjena se ke batla ngwana jwale ke di stop-ile. Bohlokwa ba ho e sebedisa ke horeng ho thibela bo tsona di-teenage pregnancy. Le wena o o ska ba le ngwana haeba o sa ikemisetsa ho ba le ngwana. Wa utlwisisa? So, ho so ya ka wena o le motho empa feela le batswadi ba bang ba isa bana ba ba bona clinic-ing ba tsebe ho e thola. Hore e ska ba sa teenage pregnancy.

Meriana ya setso yona ya thusa. Hobaneng e haesale ntse sebediswa ke batswadi le bo nkgono ba rona. So, ba tseba melemo ya yona. Yona ya ba ba, empa fela ya thusa. E meng ha ho hlokahale le hore o e reke, bo dijareteng mona wa e thola. O ka kopa fela ho mohaisane ya hao a o kgise wona, o pheye o nwe. So, bongata ba ona ha ho hlokahale hore o e reke.

Ba hlokomele horeng thabeng ha ho na di-nurse le di-doctor. Ba etsuwa ke bo dingaka tsa setso or jwalo jwalo, ene ba sebedisa meriana ya setso. E meng ya yona hwa etsahala hore e ka se thuse motho. Neng neng ho etsahale hore motho a thole a na le infection. Jwale bona ha ba na bokgoni boo bo bongata boo ba hore ba ka thusa motho.

Nna nka se be le maikutlo a hore nkare e mpe kapa e ntle. Hobaneng re le batho ha re tshwane. O mong le mong o na le nka reng? O mong le mong o na le tsela ya hae ya ho nahana hore na wa e kgolwa kapa ha o e kgolwe. Wa utlwa le wena, It's too good to be true. So, nthwe wa utlwa hore it's too good to be true. Ho se ho tswa ho wena hore you still believing it or ha o e kgolwe.

Ke kgahlano le sena hobaneng thabeng mane ha o safe and o ka se tsebe hore ho tlo etsahalang ho wena moo. Ho betere ha o ile tleliniking kapa bo-doctor-eng, hobane wa tseba hore o tlo thola thuso o e hlokang, le meriana o tla e hloka. Than ho ya thabeng ha thabeng moo ha ho safe, ke di-infection-e and ha ke batle ho etsahale letho ho wena.

Ke maikarabelo a batswadi le basadi horeng ba etse bonnete ba hore bana ba bona, banna ba bona, di-boyfriend di ya clinic-ing, ho na le ho ya lebollong kapo thabeng. Hobane di-infection di ngata, malwetse a mangata.

Ee, ke ntho e lokileng hobaneng ka mora thobalano o ke ke be wa tseba hore na motho o no robala le yena, o tla le ntho difeng malwetse a feng bophelong ba hao. So, ho bohlokwa hore o di nke hanghang.

Ke dumellana le yona ntho eo horeng bakgatjhane ke bona ba eleng hore ba bohlokwa haholo. Hobane ba tshwere maphelo a matjha. Ho utlwisisa? Ke bana ba so hlaheng. So, ka ho jwalo. Maphelo a bona a bohlokwa haholo.

Nke ke be, ka ba kgothalletsa ho bolla hobane ha re tsebe se etsuwang moo, he mmeng a ba sebedise tsela e nkare tsela e hlwekileng kapa tsela e tsebahalang hantle hore ke yona e dintho di etswang ka yona. Hape ho ka etsahala horeng motho a kule, a be le malwetse a mang ha ntse a ileng lebollong.

Ke tlo tjho lengolong hore re hanetswe ho kena sepetlele ka Mantaha. Re sa tsebeng lebaka hore na lebaka e ne le eng. Ee, re a utlwisisa hore dipetlele di ya tlala ka Mantaha. Empa feela kaofela re hloka thuso. Akere ke dipetlele tsa government-e jwale kaofela ha rona re hloka thuso.

Bongata ba dingaka tse ngodisitsweng di tlametse ho ba le dipampiri matlong a tsona, kapo re ka reng di-business-eng tsa bona. O tseba ka ho bona dipampiri tseo, hore ehlile motho enwa o na le laesense, o ngodisitswe, wa e tseba ntho a e etsang. Empa fela ha se na ha sa ngodiswa a ke ke be a ba le yona license kapa pampitshwana eo e bontshang.

Ae ha wa tlametse ho fihlella kgweding eo fela. Tlametse re nne re qoqe ka le bona ka sona seo. E be ntho e leng horeng ba dula ba e hopola, ba dula ba e tseba .

Mefuta e teng e mengata ya ho bolla ene ya fapana. Ho na le la basadi ne ke utlwe ho thwe ho na le la basadi. Jwalo ka hobane nna ha ke tsebe letho, I don't think nka kgona ho araba.

Nna ka tsebo ya ka, ha se mang le mang fela a ka kgonang hore a bollotse batho. Ke tseba horeng e ba e tloha e ba motho a nang le matla le tsebo ya horeng dintho di etsuwa jwang, di tsamaya jwang. Le horeng a tlo kgona hore a thuse batho ba tla be ba ile moo ba yo bolla.

Nna nka eletsa motjha a boemong bo jwalo hore a mpa a ikele clinic-ing kapa sepetlele. A mpe a thole thuso ho batho ba tsebang ntho e ba etsang. Hobaneng o tla thola horeng o tla e nka pampitshana eo ho bo etsahala horeng a lahlehelwe ke bophelo ba hae. Le ba yena ngwana eo a neng a re o a mo ntsha. So, ho betere ha ile sepetlele. Sepetlele ba a tseba horeng ho etsuwang jwang, kae.